Into endingathanda uba ishiywe ngemva kweli siko leli xesha abantwana bahlala ngalo xa bengapha phezulu esuthwini. Ndingacebisa mna ukuba abantwana bahlale phana noba kuyinyanga bangahlali ixesha elide, ukwenzele into okokuba bakhawuleze babuye besesemandleni kwaye bakhawuleze babe nalo elaa themba lithi sendizawugoduka ngoku kuba ke abanye abaqhelanga ke ukuhlala kwiindawo ezinje, loo nto ke ibe isuke ibe luxinzelelelo kubo bangavi kamandi. Ke nasebazalini na akukho mandi xa umntanakho kuphela iveki umntana ungambomi, ezo nto ke zivisa kabuhlungu. Mna bendizawuthi ukuze eli siko liqhubeke mabanciphise ixesha elihlalwa ngabantwana.

Ukutya okuzawulungiselelwa lo msebenzi kuzawuxhelwa, ukuxhelwa, kuzawuxhelwa iigusha, kuzawubakho umngqusho omhlophe, kuzawubakho iveji ezawubasecaleni. Oku kutya kubalulekile kuba kaloku kukutya kwesiko lethu, kukutya okubonisa into okokuba isiko lethu silixabisile kwaye xa kusenziwa isiko kumelezeke kutyiwe olu hlobo. Ewe ke, umbulelo ayonto ingako apho kungathiwa okanye kuyawutyiwa umngqusho qha. So ke, umbulelo noko umntu angenza amabhongo akhe. Kuko ke oko kutya kuzawube kutyiwa embulelweni wam.

Isidlo endandisithanda ndisakhula yayingumngqusho oneembotyi. Ndandisithi ke xa ndibuya esikolweni, wawuthanda ke uphekwa ebusika apha endlini, ndithi xa ndibuya esikolweni ndiwuva ndingena egeyithini because umama ebewuthanda uba ngathi uyawutshisa kancinci ngoba kaloku andithi mos xa uwuphaka umngqusho kubakho elaa khokho lisezantsi, ebelithanda ke umama. Bendiva ndingena nje, ndive nangendlela ekuqholwe ngayo, uqholiwe lo mngqusho wafakwa isuphu, wafakwa i-stock cubes, wafakwa amathambo anenyama, ube ntubululu ube njalo. Ndandiye ndivuye kakhulu ngaloo mini, ndiyaziwa ke, into okuba ndizawutya iipleyiti ezimbini. Nangengomso ndizawuphakelwa esikhaftineni for ukuya esikolweni.

Kulo mgidi kungamelezeke into yobana banxibe iibhrukhwe ezinde, umntu ke afake ke neso sikipa sakhe okanye loo sheti yakhe ye-tradition. Ukugqiba kwakhe, aphathe into yakhe yokombatha okanye into yakhe yokuxakatha because kaloku xa kuqala umsebenzi kumelezekile into yokuba abantu abangootata bombathile okanye bexakathile xa abantu beli khaya bazawube bethetha ezinkundleni zabo. Yindlela ke abanonxiba ngayo, ndibaxelele into okokuba ke xa ungena eyadini yomnye umntu uba ungutata uthweleyo, xa kuthethwa uyayothula into yokuthwala umamele, then uthwale ke. Then as ixesha lihamba ke ngoku, andithi mos abantu bazawutya, kuselwe, ni, andiqondi ke ngoku kuzawube kustrikthi ke ngoku apho, so umntu angakhululeka kodwa ke ibhrukhwe le inde yona abe umntu eyinxibile.

Ndicinga ngomntana kamzala wam, igama lakhe nguOlothando. Igama lakhe liyamfanela kakhulu because ungumntana onothando, ungumntana obathandayo abantu. Ungumntana othuleyo, ungumntana ohleli emamela, ungumntana olilandelayo igama lakhe. Ungumntana obonisa uthando kwizihlobo zakhe, uzibonisa uthando kwalapha phakathi endlini. Kuyacaca xa ekhona ukuba ukhona because indlela asithanda ngayo ingumangaliso.